Hi vonelo ra mina vakhegulu van'wana va tshamisa kahle endhawini la yo tshamisa hikuva ku na tinese leti va khomaka kahle ivi ti va vonelela laha vana va vona va nga fikeleki kona tindhawu letiwana ti kahle hikuva vatswari kumbe vakhegulu va kota ku kuma swilo leswi ekaya va kalaka va nga swi kumeki ndhawu leyi yi kota ku vonelela vakheguli hi ndlela ya kahle ndzi pfumelana na vona vana lava ku yisa vakhegulu ka tindhawu to tshamisa kona hi ku ri va kota ku voneleliwa kahle dyambu hinkwaro ni navusiku.

Ndzi lava ku ri kokwana u ya evuhlayiselweni hikuva ndhawu liyana i yi kahle swinene u ta kota ku tshama na van'wanyani vakhegulu mi kota ku dya mabulu ivi ka ndhawu liyana ku kona ti-nurse la va ongolaka vakhalabye nkarhi ni nkarhi a swi lavi ku ri u ya etliliniki ku ri u ya teka tiphilisi ta wena vaongori va kona ni tinese ti mi nyika tiphilisi leti faneleke hi nkarhi un'wana na un'wana ndhawu liyana u kota ku tshama na vakhalabye van'wanyani mi ti endlela swa mavoko ndhawu liyani i kahle ngopfu tani hi le kaya la u nga ta tshama u ri wexe siku hinkwaro hikuva hina hi ta ve hi ri emintirhweni.

Nkoka wa kona i ku va loko u dyuharile a wa ha swi koti ku endla swin'wana na swin'wana u fanele ku va na munhu loyi a nga ta ku pfuna swi swilo swin'wanyana swo le ndlwini ku fana no lulamisa yindlu no sasekisa no ku khoma loko u fanele ku ri u famba hikusa loko u dyuharile mavoko ni milenge a swa ha koti ku endleka tanihi xikhale.

A ndzi kombela kokwana u ya kuhlayiseriweni hikuva laha kaya ku hava munhu loyi a nga ta ku hlayisa naswona ekuhlayiseriweni ku kona tinese na vanhu lava nga dyondzela ku ri va hlayisa vakokwana hi ndlela ya kahle va mu languta ku ri mi lava yini va tlhela va vona ku ri mi dya yini nimpundzu nhlekani nimadyambu va kota ku ri va mi nyika tiphilisi leti faneleke loko mi vabya i vi le va kota na ku mi nyika swilo swo endla leswi swi nga ta mi hungata tanihi laha kaya u nga ta tshamisa u ri wexe siku hinkwaro hikusa ku hava muhlayisi ndhawu leyi i kahle swinene ivi na va le tindhawu ta le henhla va yi recommend-a kahle ku ri vadyuhari va ya kona va ya tshama.

Vukorhokeri bya timali ku laveka mali leswaku ku xavisa swilo swo fana na swakudya swiambalo ni swin'wana swa nkoka ku tlhela ku va na vukorhokeri bya nhlayiso ra le kaya ku languta rihanyo ra ndyangu ku ya exibedhlele loko swi laveka.

Nhlayiso ya le kaya a yi fani na le nhlayiso ya laha vadyuhari va tshamaka kona hikuva la ku nga na vadyuhari ku na tinese ku tlhela ku va na vanhu lava va nyikaka swilo swo dzumba ha swona ku na ti-facility ta tshama la ku endliwaka swilo swa mavoko hi le kaya laha mudyuhari a tshama siku hinkwaro a nga endli nchumu ndhawu tindhawu leti ta hambana swinene hikusa ndhawu la ku nga na vadyuhari ku na vadyuhari kuloni lava tshamaka na vona va kota ku dya mabulu ivi ekaya u mudyuhari u yexe siku hinkwaro a kala muhlayisi.

I un'wana na un'wana loyi a tshamaka eAfrika-Dzonga u fanele a kuma vukorhokeri bya le kaya.

Vukorhokeri bya le kaya byi nga hakeriwa hi tindlela timbirhi ku ya hi muxaka wa ntirho ni laha byi endleriwaka kona byi nga hakeriwa hi ndzindzakhombo kumbe hi mfumo loko byi hakeriwa hi ndzindzakhombo laha va nga pfuna hi mali switirhisiwa swa vutshunguri swilamulavukosi ku nga ti-care giver loko byi hakeriwa hi mfumo va khomisa va vutomi bya le kaya van'wani va hakeriwa hi mfumo kasi van'wani va tirha va ri ti-volunteer va pfuneriwa hi ti-stipend letitsongo.

Xikili xo sungula va fanele ku kota ku vulavurisana na vanhu xin'wani i ku tiva ku tsala no hlaya xin'wani u tiva no tirhisa swilo leswi va nyikiweke swona swo fana na ku vukosi swilo leswi va fanele ku ri va swi tirhisa van'wani va fanele ku tiva ku tirhisa ti-tablet kumbe ma-cellphone lama tirhisiwaka ku fonela vanhu lava va le henhla ka vona ni ku submit-a swilo.

Xo sungula u fanele ku lavisisa hi ndhawu leyi u yisaka kona murhandziwa wa wena u tiva vuxokoxoko swa ku ri va fambisa njhani swilo na ku ri murhandziwa wa wena u ta kota ku amukela xiyimo xa ndhawu leyi u n'wi yisaka ka yona u tlhela u tiva na swa ku hi swihi swakudya leswi swi dyiwaka laha u mu yisaka kona ivi na ti-nurse ti kona kumbe vadokodela va kona va nga ta ongola murhandziwa wa wena.

Vukorhokeri bya misava hinkwayo ku nga community service laha ku nga na ti-day care centers lava va nga rhumela vana ya le hansi ku ya ku nga ndyangu ku ri leswaku va ya hlayisiwa nkarhi lowu vahlayisi va ri eku wiseni ni vukorhokeri bya ti-internet ku nga digital support ku tirhisa ti-apps ta baby sitting kumbe tipulatifomo ta child care.

Munhu u fanele ku lava vuxokoxoko hi muphakeri wa nhlayiso ya le kaya leswaku munhu loyi u khange a tirha kwihi u lava vuxokoxoko laha a nga tirha kona ku lavisisa leswaku u khoma njhani vana na swa ku u tirha njhani loko a ri le ntirhweni leswi swi ta ku pfuna swinene leswaku u kuma ku ri munhu yaloye i tshembekile kumbe ina kumbe e-e.

ina hikusa vukorhokeri bya vudyuhari ku na vukorhokeri byo hambanahambana ku tlula ekaya vukorhokeri bya vudyuhari ku na ti-nurse na vanhu lava nga dyondzela ntirho wo languta vadyuhari tanihi le kaya loko mudyuhari a tshama na vana va yena lava nga tiveki nchumu hi ku languta vadyuhari.

Home ndzi twisisa leswaku home based care i vanhu lava va tirhaka va nga vaongori ku ri va famba va ya emimitini ya vanhu lava ku nga na vanhu lava vabyaka ivi hi vona va va yiselaka tiphilisi ivi va va tsalela na ti-date lava va fanele ku ri va kuma tin'wanyani ha rona. Ndzi vona swi fanelekile hikuva van'wanyani vavabyi a va swi koti ku ri va ya etitliniki leti nga le kusuhi na vona hikuva a va ha swi koti ku famba ti-home based care ti pfuna ngopfu hikuva ti pfuna vanhu lava nga swi koteki ku tifambela ndzi vona swi fanelekile.

Nkoka wa kona i ku ri loko se va vanhu va khalabyile a va ha swi koti ku titirhela ivi mfumo u vona leswaku wu fanele ku va nyika ti-grant leswi swi va pfuna ku xava swakudya na swiambalo na swin'wana leswi fanelekeke ku ri swi va pfuna ku hanya leswi swi fanelekile i swa nkoka ngopfu.

Ndzi nga endla leswaku vadyuhari emutini va na swakudya leswinene va fanele ku swi dya naswona swi va nyika ti-vitamin leti faneleke ivi ndzi tlhela ndzi endla leswaku vadyuhari va na va na kona ku langutiwa hi vanhu kumbe vaongori lava fanelekeke loko va vabya kumbe ku yisiwa exibedhlele kumbe etitliliniki na le kaya loko a nga ha swi koti ku famba ndzi ta endla leswaku ndzi mu xavela wheelchair kumbe xo tikhomelela ha xona u loko a lava ku fambafamba emutini ivi ndzi ti va na mutirhi loyi a nga ta n'wi languta loko ndzi nga ri kona emutini.

Ina hikuva mali ya mudende yi kota ku va pfuna leswaku va kota ku xava emavhengeleni swilo swo fana na swakudya swiambalo na ku hakela mati no xava na gezi swi va pfuna ku hanya ku fana na van'wanyana vanhu.

E-e ndzi vona mali ya social grant yi nga ringanangi hikuva yi kota ku xava ntsena swilo leswitsongo ku nga ti-pampers na swakudya ntsena a yi koti ku fikelela ku xava swiambalo so mali leyi i yitsongo swinene.

E-e, ndzi vona vukorhokeri bya matikoxikaya byi nga ri kahle hikuva vatirhi va le matliliniki i vatsongo kambe vanhu lava va taka etliliniki i vanyingi naswona a va kumi tiphilisi leswaku ti va hanyisa va kuma letintsongo hikusa vanhu va tele naswona titliliniki ta matikoxikaya a ti talangi u kuma tliliniki yin'we endhawini ya le kule va fanele ku famba ndlela yo leha.

Mfumo u fanele ku aka ma matliliniki na swibedhlele etindhawini ta matikoxikaya leti faneleke ku nga vi na tliliniki yin'we kumbe xibedhlele xin'we exifundzeni kumbe endhawini ku fanele ku va na titliliniki tinharhu kumbe ta mune leswaku vanhu va kuma vukorhokeri lebyinene.

Mbuyelo wa kona hi lowunene hikuva vanhu va kota ku kuma ku pfuneka eka ti-mobile clinic hikuza titliliniki ti le kule ivi loko ku ta ti-mobile tliliniki vanhu va kota ku pfuneka ekusuhi nkoka wa kona hi lowunene.

Ina ndzi vona swi ri swa kahle hikuva a va fanelanga ku famba ndlela yo leha ngopfu ku va na titliliniki ekusuhi swi ta endla leswaku va kuma ku pfuneka ekusuhi.

Loko ambulense yi hlwela ku fika ndzi ta kombela un'wana wa laha kusuhi loyi a nga na movha ku ri a hi heleketa exibedhlele kutani makwerhu wa mina a ta kota ku pfuneka ivi a tlhela a pona.

Hikuva ku hava timovha to tala to fambisa kumbe ti-emergency services ku na timovha letitsongo leswi endla leswaku swa ku va hlwela ku fika loko mfumo wo xava timovha leti fanelekeke ku ri ti pfuna vanhu leswi swi nga endla leswaku ti nga hlweli.

Ku faneriwile ku dyondzisiwa vanhu hi vuvabyi bya HIV na ku va dyondzisa leswaku HIV na AIDS a ya ha dlaya munhu loko munhu a teka tiphilisi ta yena hi ndlela leyinene. Ku fanele ku va na ti-social gathering to dyondzisa vanhu na le ka mavonakule na le ka swiyanimoya ku dyondzisiwa vanhu hi vuvabyi lebyiwani na nkoka wa treatment yo nwiwa.

E-e ndzi vona swi nga lulamangi hikuva vavabyi a va kumi ku pfuneka hi nkarhi hikuva ku hava vatirhi lava fanelekeke endhawini leswi swi endla leswaku vavabyi va nga kumi ku pfuneka naswona ku ta teka nkarhi leswaku va pfuneka hikuva vatirhi i vatsongo eka xitshunguri.

Ndzi vona leswaku xitshunxo xa kona i ku ri va va na ndhawu laha va nga ta rindzela kona va tshamisile ehansi naswona ku fanele ku ri ku va na vanhu va mfumo lava va phakelaka hi swakudya hikuza van'wani va suka nimpundzu va nga se dya nchumu ivi va nga va va pfunekile loko va kume swakudya eswibedhlele leswi swi nga hunguta ku ri vanhu va wa loko va ha rindzile ku pfuniwa.

Mfumo u fanele ku va na vatirhi lava fanelekeke eswibedhlele ku hunguta vanhu ku ri va yima va nga pfuniwi ku fanele ku va na vaongori ni tinese leswi fanelekeke.

Swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu hikuva vanhu vo tala laha Afrika-Dzonga a va koti ku hakela swibedhlele leswi kalaka swi nga ri swa mfumo hikuva ku hava mitirho leyi va nga tirhaka ka yona ku ri va kuma mali yo hakela swibedhlele leswi swi kalaka swi nga ri swa mfumo. Swa mfumo hi swona leswi va swi tirhisaka hikuva swi tleriwa mahala ivi va kuma ku pfuniwa mahala va nga hakeli nchumu.

Hikuva va tirhisa swilo leswi nga le ka xiyimo xa le henhla naswona dokodela loko a nga ri kona exibedhlele i wa foneriwa ivi a ta a tshika leswi a swi endlaka ivi a fika a ta languta munhu loyi a vabyaka. Leswi swi endla leswaku tiphurayivhete healthcare ti durha ku tlula ti-public eka ti-public muongori loko a nga ri kona a nga kona muvabyi u ta yimela ku ri dokodela a fika.